Di-egg plant di na le fibre e ntsi mme di na le di-calorie tse di kwa tlase. Mme seno se dira gore e nne tlaleletso e e molemo thata mo thulaganyong epe, fela ya go fokotsa boima jwa mmele.

Go jala dipanana go tlhoka temperature e e bothito, lesedi le le lekaneng la letsatsi, go nosetsa ka tlhomamo, le go nontsha ga ka metlha.

Ditamati di jalwa ka go jala dipeo, gantsi o simolola mo teng ga ntlo, mo mmung kgotsa mo ditshuding morago ga serame sa bofelo. Go epela kutu kwa teng go rotloetsa kgolo e e nonofileng ya mmidi. Fa e fetoga bo hibidu o e roba mo mosimeng.

O tla simolola ka go baakanya dipeo tsa gago. O latelwa ke go fepa dipeo go di jalela mo tshimong, mme kwa bofelong o robe. O baakanye le go itumelela teye ya gago.

Melemo ya teye ya rooibos, ke go fokotsa kgatelelo ya mogopolo, go robala botoka le go selela dijo botoka.

Go fetoga fetoga ga ditlhwatlhwa, ba ka farologanya ditlhagiswa tsa bona, ba tokafatsa phitlhelelo ya mebaraka, le go amogela mekgwa e e maleba ya temothuo.

Kgotlelelo ya dijo ka go nne maungo a na le go nna le leswe.

Go dirisa motswako o kgethegileng wa tatso mo jemeng, go tlhama matute a maungo a a nang le mesola e e oketsegileng ya boitekanelo, le go tlhama mekgwa e e kgethegileng ya go emisa maungo a a farologaneng.

Dipanana ke leungo le le jetsweng thata mo lefatsheng ka bophara. Ka ntlha ya thobo ya tsona e e kwa godimo, boleng jwa dikotla le go kgona go tlwaela tlelaemete e e farologaneng.

Ditapole ke merogo e jewang go fetesisa lefatsheng, seno ke ka lebaka la mefuta e fapaneng ya yone. Bonolo ba go lema le tshebediso e pharaletseng dijong tse fapaneng.

Di na le seabe se se botlhokwa ka go dira jaaka dijo tsa konokono, tse di jewang ke batho le dijo tsa diphologolo.

Temothuo ya beine ke go lema diterebe go dira beine. E akaretsa dikarolo tsotlhe tsa go jala merara, go tswa mo go tlhopha mofuta o o siameng wa merara le lefelo go laola merara mo pakeng yotlhe ya go gola. Le go roba merara go butswa go go siameng, thulaganyo eno ke kgato ya ntlha e botlhokwa mo go tlhagiseng beine. Mme boleng jwa merara, bo ama ka tlhamano setlhagiswa sa bofelo.

Go simolola tshingwana o tlhoka lesedi la letsatsi, mmu, metsi, didiriswa le dimela.

Ka go rotloetsa mekgwa ya temothuo e e tswelelang, go sireletsa bonno jwa tlhago, le go rotloetsa go nna le seabe ga baagi.

Rice, korong le mmidi ka ntlha ya kumo ya tsona e e kwa godimo. Le bokgoni jwa tsona jwa go tlamela ka dikotla tse di botlhokwa.

Pele o jala rooibos o tshwanetse go itse gore e atlega mo mmung o o elediwang sentle. O o na le acid ya motlhaba, o naleng PH e e kwa tlase, mme e rata pula ya mariga.

Ga ena caffeine, e tokafatsa selekanyo sa cholesterol, le go fokotsa dikotsi jwa go nna le bolwetsi jwa pelo le methapo.

Rooibos e fumana ko di-yoghurt le mefuta e mengwe ya lebese. E fana ka tatso e e kgethileng le thepa e kgothaletsang bophelo bo bontle. Rooibos e dirisiwa gape mo di-shampoo le di-conditioner, go rotloetsa letlalo la tlhogo le le itekanetseng, le go nonotsha moriri.

Dithekeniki tsa go apaya tse di tokafatsang go nna motlhofo ga tsone, tatso le boleng jwa dikotla.

Ditapole, khabetšhe le beetroot ka gonne di apewa bonolo.

Ka go tokafatsa bokgoni, go tokafatsa boleng, le go oketsa go itsetsepela.

Pula e ntsi ke ka baka go bola ga dimela. Mme pula e sa lekaneng e ka dira gore go nne thata go jala dijalo, le go fepa diphologolo.

Maungo a botlhokwa mo boitekanelong jwa batho, le mo phepong a tlamela ka mefuta e farologaneng ya di-vitamin, di-mineral-e le di-antioxidant.

Ke motswedi o o botlhokwa wa dituelo tsa kwa ntlha, ditiro le kgolo ya ikonomi ka kakaretso.

Di naya di-vitamin-i, di-mineral-e, le fibre tse di botlhokwa. Fa gape di thusa mo go thibelang malwetsi, di ka tsenngwa mo dijong tse di nang le dikotla, ka go di akaretsa. Mo dijong tse di botlhoswana tota le go dira matute kgotsa go tlhakanya go nna di-smoothie.

Merogo ke dikarolo tsa semela tse di jewang, jaaka matlhare, dikutu, medi le malomo, kwa ntle ga maungo. Di botlhokwa mo boitekanelong ka ntlha ya diteng tsa tsone tse di humileng tsa dikotla. Go akaretsa di-vitamin-i, di-mineral-e, tlhale le dikotla tsa dimela, tse di nang le seabe mo thibelong ya malwetsi, le boitekanelo ka kakaretso.

Ke akanya gore ke ka ntlha ya profile ya yone e e kgethegileng ya tatso, go tlhoka caffeine, le melemo e e ka nnang teng ya botsogo.

Temo ya yona ka tlhago e tsamaisana le melawana e e mmalwa e e tswelelang. Mme industry e dira ka matlhagatlhaga go tokafatsa mekgwa eno.

Malome o ne a re ruta gore ka setso dipeo tsa rooibos di ne di phutiwa mo ditshoteng tsa di tshoswane. Ka ditshoswane di ne di itsege ka go di roba, mme gompieno balemirui ba se fa motlhaba go dikologa dijalo go di phutha.

Lephutsi, khabetšhe le ditapole, o dira salad e e monate tota ya ditapole.

Tee ya rooibos ga ena caffeine, mme e na le selekanyo se se kwa tlase sa tannin, fa e bapiswa le teye e ntsho kgotsa tee e tala.